Mhlobo wam, noko esi sehlo sikuveleleyo simbi. Ndiphinde ndikubone uba asikhuphathanga kakuhle kuba uphazamisekile ngokomphefumlo nokwasengqondweni kwanasenyameni njengoba utshintshile. Ngoko ke ndizawucela njengamhlobo wam undivumele ndikuncedise siye ekliniki, siyofuna uncedo kwabantu abazonxinzelelo lwengqondo ukuba bakuncede uzawujongana nale meko okuyo ngoku, ujongane nayo. Ndiza kuxhasa njengamhlobo wam.

Andinozithenga ezo zongezo zempilo kuba lo mthengisi akekho sesikweni, okutsho ukuba njengoba angekho sesikweni kanje ezo zongezo kungenzeka ukuba ayizizo ezo, zezinye ezingandigulisa, ezingandibeka esimeni ukuba ndiyasweleka okanye ndigula for ixesha elide.

Mmelwane wam, kuneezifo apha phandle apho khona zisibamba, zisiphatha sisebancinci kakhulu sisakhula ngenxa yeemeko esikhulele kuzo. Mhlawumbi indawo esikhulele kuyo okanye izinto unozala ebezitya ngeli xesha ebekhulele mna mntana ogqiba uzalwa. Ngoku ke ezo zinto ezo ziyajika ezo zifo ezo zivele xa sesibadala kakhulu. Ezinye ziyavela sisebancinci kodwa eziye zivela xa sesibadala. Zibonisa ezaa mpawu eziya ukuba zikhona izinto esikhule zisiphathe kakubi, ngoko ke umntwana lo kungenzeka ukuba uphathwe sisifo sokuxhuzula. Ngoko ke ndicela uhambe uye ekliniki uyomjonga ukuba kwenzeka ntoni kuye.

Mtshana, kunento endiyiqapheleyo apha kuwe ukuba awuyi phaa kwinkqubo yesondlo esikolweni phaa kwisidlo sasemini uyotya isidlo sakho sasemini. Ngoko ke ndifuna ukuqonda ukuba ingabe umtshana ikhona into angayithandiyo phaa kule nkqubo yesondlo. Ingabe utye watya phaa ukutya kwakhona zange kumphathe kakuhle okanye ngabantu abasebenza phaa. Ndifuna ukuqonda ukuba ingabe kwenzeka ntoni ngawe, mtshana. Thetha nam.

Abafana abangamakhwenkwe abafikisayo baxhaphaza amantombazane kakhulu kuba bakhule ngaphandle kootata babo. Bakhule ngaphandle kwabantu abafundisayo ukuba amantombazana aphathwa njani, abaqonda ukuba uhayi nguhayi. Ngoko ke yiyo into enyusa izinga labafana baxhaphaze amantombazana.

Le ntombazana ndingayisa kwabantu abasebenza ngokwengqondo phaa ekliniki ukuze bamncede ngemeko akuyo. Ndiphinde ndimthathe ke ngoku ndimse emapoliseni siyoxela le meko akuyo ukuze afumane uncedo.

Ezi pilisi ezithile zokwehlisa umzimba ziba ngunobangela kuba umntu abhubhe xa sekuhambe ixesha ngenxa yokungaphili kakuhle ngempilo, kuba ezi zipilisi zineziyobisi phakathi ezihlasela amalungu omzimba. Ngoko ke uba ufuna ukwehla emzimbeni ungatya kakuhle okanye ubaleke okanye ubukele iinkqubo zabantu abasebenza ukwehlisa umzimba.

Ucwangcisontsapho kukuqwalasela kwenani labantwana umntu anqwenela ukuba nalo kuquka ukhetho lokungabi abantwana kunye neminyaka anqwenela ukuba nabo. Izinto ezinokuba negalelo kwizigqibo zocwangcisontsapho ziquka imeko yomtshato, ukucingela umsebenzi, okanye umsebenzi, okanye iimeko zemali.

Kufuneka kubizwe inqwelo yezigulane xa umntu eneempawu zokugula phambi kokuba agule, ukuze xa egula inqwelo yezigulane ifike ngexesha.

Sendisuka ubhatala amawaka amahlanu ukuze ndifumane amayeza.

Ndikhe ndadibana nomntu woncedo lwezonyango lokuqala enobubele, enobubele kubantu ababandakanya kwingozi yemoto kwaye yabanika uncedo ababelufuna ngendlela kanye nobubele.

Ndalithatha eli cebiso lakho ukuba mandulo amayeza esiNtu anceda abantu ukuba baphile masinya, kwaye amaxabiso wawo abaphantsi kakhulu awafani njengawa siwafumana ezivenkileni adurayo.

Ukuba ungumhlolokazi akuyiyo into eyokuba nethamsanqa elibi. Nangona kunjalo kuyenzeka ukuba injongo kaThixo malunga nobudlelwane yayingaxhasananga noko bekuxabisiwe sisibini.

Izigulo azikhethi ubudala beqela elithile. Iyenzeka nje into yokuba amajoni akho omzimba abe sesichengeni sesigulo, kwaye ukuthatha amayeza kunciphisa amathuba okuba isigulo sibulale umntu.

Oogqirha bemveli kuya kufuneka ukuba bafumane imbuyekezo ngamayeza abo ukuze abe nokufumaneka ekhemisti.

Ukuphulukana namalungu osapho lwabo, ukuphulukana nemisebenzi yabo, kunye nokubandezeleka ngenxa yezigulo nokuba kukukhanyela oku kuyenzeka ukuba kugqibele abafana abancinci baziphosa kwiziyobisi kunye notywala.

Uluntu kufuneka lunciphise ukulindela kwamadoda ukuba afezeke ukuze azokwazi ukucela kalula ukufumana uncedo.

Ewe, ukuba usizi aluhlali ngaphezu kosuku ngaphandle kokuba bajongene nodandatheko.

I-medical aid iyahlawulelwa amanyathelo okhuseleko ezempilo ajongwe ukwenzela ukuba uba kukho nantoni na eyenzeka kubasebenzi bafumane imbuyekezo.

Inento yokwenza okunye nezigwebo uluntu oluntsundu olunalo komnye nomnye.

Kungaba bhetele ukuba umfunele umntu oza kumgcina ukuze bangaziva belahliwe.

Ukukhuthaza ukulingana eluntwini kunye nokubhekisa kumgaqosiseko kananjalo ukuphakamisa iphulo lokuxhasa abantu abakhubazekileyo.